Le ka boloka tjhelete e ngata ha le ka iketsetsa dirapa tsa lona hobane ha di hloke di-tools o ka kgona ho sebedisa matsoho a hao ho fumana dira ho etsa dirapa tse sebetsang le hape ha o sebedise tjhelete ya hao ho tswa pokothong ya hao, empa o tla be o iketsetsa dirapa tsena ka tsela eo e batlang ke wena. Dirapa di bohlokwa hobane ha di hloke tjhelete kapa ha di hloke motho e mong hore a o thuse ho di fumana. O ka kgona hore o iketsetse tsona ka matsoho a hao kelello ya hao.

Ntho ya pele eo nka e etsang ke ho etsetsa baithuti leeto le yang polasing moo ba tla kopanang le ditsebi tseo di tla ba hlalosetsang ka tsa temo le hape nka etsa dikopano le ditsebi tsena tsa temo, mme ka ba hlalosetsa ka hoo ho leng bohlokwa ho fana ka mantswe a boeletsi ho baithuti ba batlang ho tseba ka tsa temo le batho ba sebetsang polasing ke tla fana ka dinomoro tsa bona tsa mohala hore baithuti ba tle ba ikopanye le bona.

Ke le sehwai se senyane nka leka ho ikopanya le dipolasi tse kgolo moo ke tla lekang ho sebedisana le dipolasi tseo le hape nka leka ho rekisa dijalo tsa ka ditheko tse tlase moo ke tla beng ke etsa hore ho be bobebe hore ke sebedisane le dipolasi tse kgolo, mme le hape ho sebedisana le polasi tse kgolo ho ka nthusa ho fumana ditokomane tseo tse batluwang moo ho tlabe ho na le bopakahatsi hore ke tla be ke sebetsa le dipolasi tse kgolo le hape ke na le bokgoni.

Naheng ena ya rona mariha a tla ha ngwe fela selemong hoo ho thusa dijalo hore di se ke di ya senyeha haholo, mme ke ka hoo dinaha tse kantle di sebedisang tjhelete e ngata ho hohela naha ena ya rona. Ho rekisa dijalo tsena na le hape dijalo tsena na ke dijalo tsa bohlokwa hobane naheng ya rona e na le mobu o kgethehileng mme dijalo tsena e se dijalo tse hlahang kae kapa kae. Re buwa ka ona bo merara, merara o kgona ho etsa jwala re buwa ka ona di-avocado le tsona di-avocado di kgona ho etsa jwala.

Dijo tse omisitsweng di matlafetse haholo hobane ha dina dikokwanahloko le hape di fumane letsatsi hoo ho etsa hore di be masutsa le hape di se ke di senyeha ka pela ka pelenyana. Ho ikemisetsa dijo ho thusa mmele wa hao ho phela hantle le ho fumana le ho fumana dijo tseo o di hlokang mmeleng hore mmele o tle o phele hantle.

Dipalesa tsa soneblomo di sebedisetswa ho kgabisa ka tlung kapa ho kgabisa kantle ntlong ya hao le hape di ka thusa ka ho matlafatsa mmele mme le ho etsa dijo tse monate. Dipalesa tsena tsa sonoblomo di ikgethile ha di fumane kae kapa kae ebile di etsa mekgabiso e metle dikerekeng manyalong ka tlung le dikolong.

Naha ena e ka berekisetswa ho jala dijalo tse ding mme hwa etswa dipolasi tse kgolo tse nang le dijalo tse ngata. Batho ba tle ba kgone ho lema ka bongata le hape di ne di tla thusa ho etsa batho ba bangata ba fumane mesebetsi mme ba kgone ho fumana le tjhelete ya hore ba hlokomele baratuwa ba bona le malapa a bona ka bohohle hohle.

O lokela ho sheba basebetsi ba hao hore ha ba na dinyewe le maponesa le hape o lokela ho ngodisa basebetsi ba hao le Lefapha la tsa Basebetsi mme o buwe le bona ka tsela eo o tlo ba patalang ka yona le ka tsela eo o tlo ba tshwarang ka yona mosebetsing mme o lokela le ho lokela le hore basebetsi ba fane ka mehala ya bona ya thekeng le mabitso a bona a felletseng mme ho etswe ho dihlahlobo. Dihlahlobo di etsetswa ho bona ana mosebetsi ona o tla kgona ho sebetsa sebakeng sena na sa hoo ho sona.

Tjhe, batho ba keke ba kgona ho phela ntle le lebese hobane lebese ke e nngwe ya sejo seo se thusang bana hore ba kgone ho hola hantle mme ke le tiisa le masapo a bana hammoho le masapo a batho ba baholo. Batho ba nwang lebese ba na le matla masapong mme masapo a bona a ke ke a robeha habobebe. Lebese le ya hlokeha bophelong ba batho bohle. O ka sita le bana kapa bona batho ba baholo.